Yi kahle hikuva yi pfuneta vanhu hi swa vutomi hi masiku hinkwawo naswona va kota ku va na vutivi hi thekinoloji ya masiku lawa.

Va nga kota ku dyondzisa vana hi yona hi masiku hinkwawo lo va pfuneta ku va kombaka leswaku yi tirhisiwa xi njhani.

Ku lemuka mavulavulelo i ku kota ku va na vutivi ra swilo hinkwaswo.

Swi pfuna hikuva munhu u kota ku fana na vutivi hi vutomi bya masiku lama naswona u kota ku vona leswi swi humelelaka ka vutomi bya namunthla ya leswi swa ha taka.

Swi antswa ku tirhisa Wi-Fi hikuva data masiku lama ya durha naswona wa swi kota ku xava data leyitsongo hi mali ya le henhla kambe loko u xave Wi-Fi wa swi kota ku hakela mali ya le hansi i kota ku tirhisa Wi-Fi ya wena hi vukheta.

Yi na vuyelo ra kahle hikuva wa swi kota ku byala vanhu mahungu hi nkarhi wun'we hi xihatla.

Swi fika laha vanhu va tirhisaka tiselulafoni na tikhompyuta hi ndlela yo homboloka hi ku endla swilo swo huma endleleni.

Netiweke yo antswa yo xava data i cellc hikuva data ya kona yi xava hi mali ya le henhla laha na data ya kona yi va ka yi ri ehenhla.

Swi fika laha hi kumaka ku ri ku na swigevenga leswi swi nga eka foni ya wena laha swi kotaka ku vona swin'wana na swin'wana leswi u swi endlaka eka bangi ya wena.

Ndzi nga tsakela ku dyondza etlilasini hikuva ndzi kota ku kuma vutivi hinkwabyo laha ndzi kumaka munhu wo kota ku ndzi hlamusela hi ririmi ra mina ra manana.

Netiweke leyi ndzi yi rhandzaka i cellc hikuva ndzi xava data hi nxavo wa le henhla naswona ndzi ta tlhela ndzi kuma data ya mina yi tele laha yi tekaka nkarhi wo leha yi nga heli.

Nhluvuko wa switirhisiwa swa masiku lama ku cincile mahanyelo ya siku lama hikuva vanhu a langutela ngopfu ka switirhisiwa masiku lamawa.

Ndzi nga endla leswaku ku va na password leyi faneleke yi hoxiwa eka selulafoni na khompyuta ya mina.

Ku xanisiwa hi khompyuta hi loko i lava ku endla xilo kambe yona yi nga ku pfumeleli ku endla hi xilo laha swi fikaka laha yi nga ha pfumeleli ku hlamula leswi wena i lavaka yi hlamula swona.

Ina, loko vanhu va vahlangana va tele a ya ha ri na rivilo ku fana na loko ku ri munhu wun'we.

Ina, swa koteka leswaku munhu a endla mali hi ku hi ku tirhisa swihangalasamahungu laha a kumaka mali hi ku nyiketa vanhu mahungu hi masiku hinkwawo.

Hikuva yi va yi ri va yi kha yi tirhisa hi vanhu vo tala laha na rivilo ra yona ri sungulaka ku nonoha.

E-e, hikuva vanhu va ta va va nga ha tekeli enhlokweni swilo swa masiku hinkwawo hikuva va ta va va byela leswaku va ta dyondza swo tala eka inthanete naswona laha yi nga ha sunguleke ku antswisa vutomi.

Yi va endlile leswaku va nga hlaya tibuku naswona va va na miehleketo leswaku va ta lava ku tsala hi yona laha swi ya ka swi kha swi va onha leswaku va tala vutivi bya leswi va swi endlaka.

I swa nkoka hikuva va i swa nkoka hikuva va ta kota ku endla tidyondzo ta vona hikuva i van'wani va machudeni ni lava va le ka inthanete naswona valava ku laveka gezi naswona ku laveka na router leyi yi nga na battery.

E-e, a va swi tsakeli kambe a va swi tivi leswaku va ta endla yini hi swona hikuva va dumile naswona va nge kaneti.

A ndzi tsakanga hikuva Wi-Fi yi tshemekile ndza ha ri ka ka selulafoni na munghana wa mina wa nkoka loyi a ndzi lava nkarhi wa nkoka kambe yi ndzi onherile.

Swi endla leswaku foni yi endla leswaku n'wana a nga ha yingiseli ekaya a nga handle mitirho ya yena hikuva i tshama a langutisile foni laha swiendlaka leswaku na le xikolweni a nga yingisi mitirho ya xikolo a nga endli.

Khombo ra kona i ku va loko ko endleka xin'wana u ta tsandzeka ku lunghisa kumbe ku ta ka mianakanyo ya ku lunghisa Wi-Fi ya wena.

Ndzi tsakela mavonakule hikuva hi laha ndzi kotaka ku va na vutivi bya leswi va vulavulaka hi swona hikuva ndzi va ndzi kha ndzi swi vona naswona ndzi va na ku twisisa hikuva ndzi kha ndzi ndzi va ndzi kha ndzi swi vona swilo leswi a swi kha swi humelela.

Switandzhaku swa kona i ku va laha i nga ta khomiwa kumbe vanhu vo karhi va ku suwa for mali yo karhi.

Filimi leyi ndzi yi tivaka i Skeem Saam laha xi hi byelaka hi vutomi laha hi kumaka dyondzo hi masiku hinkwawo.

Ndza pfumela hikuva vanhu hi masiku hinkwawo va xava data leswaku va ta kota ku tiphina naswona va ta kota ku tiva ma hi maxelo na na na na switsundzuxo hi masiku hinkwawo.

Ku hlayisa data va nga endla leswaku va chela Wi-Fi kumbe va xava ti-router laha va hakelaka mali yo karhi va nga ta kuma data ya unlimited.

Loyi ndzi n'wu tivaka Michael Jackson a nga duma hi nghoma hi hi nghoma ya ku beat it lowun'wani i Thomas Chauke a nga duma hi nghoma ya ximatsatsa na tiyisela.

Hungu leri a ndzi ri tiva i leswaku mupresidente wa Afrika-Dzonga a hundzile emisaveni.

Tinsimu leti ndzi ti rhandzaka i ya Thomas Chauke ya tiyisela laha yi hi byelaka hi ku tiyisela ka vutomi na hinkwaswo leswi i hlanganaka na swona evuton'wini bya wena.

Hi tiyisisa leswaku hi bombisa ririmi ra hina hi masiku hinkwawo.

Chanel leyi ndzi yi rhandzaka i chanel one five seven eka DSTV hikuva yi hi komba leswi swi humelelaka evuton'wini hi masiku hinkwawo na laha hi kotaku ku kuma dyondzo.

Swivangelo swa kona ndzi nga n'wu byela leswaku Wi-Fi yi ta pfuna vana va xikolo lava tshamaku laha emugangeni lava va nga koteki ku fikelela nxavo wa data leyi durhaka.

Ina i mhaka ya kahle hikuva hi laha i kotaka ku vulavula mhaka ya wena hi ku hetiseka naswona munhu a kota ku twa na ku kota ku twisisa mhaka ya kona.

Laha a nga ta ku a nga ta kota ku vona masiku lama data ya yena yi nga ta hela hi rona naswona i ta kota ku ya xava data ya ku hetiseka ku ya emahlweni na leswi a swi endla.

Lava faneke ku hi hakela emuganga hikuva va nge pfuki va hlekete ku onha naswona va ta yi tirhisa hi vukheta hikuva va ta va va kha va swi tiva leswaku ku na mali leyi va nga yi humesa.

Series leyi ndzi nga tshama ndzi yi vona i Twilight leyi vulavulaka hi nhwanyana loyi a nga ya a ya tshama na tatana wa yena laha a nga hlangana na mufana a nga swi tivi leswaku i mufana wa ri vampire loyi a tirha ku dya ngati ya vanhu lava hanyaka laha a nga tikuma a kha a rhandzana na yena.

Yi olovisa hikuva va ku dilivharela swona naswona i va ku tisela swona laha i tshamaka kona a swi bohi leswaku i ya edorobeni kumbe emavhengeleni ku ya swi xava.

ndzi xava data ya nxavo wa le henhla naswona ndzi tshama ndzi karhi ndzi ndzi langutisa leswaku ya hela kumbe a yi heli xana laha ndzi vonaka leswaku yi ya ku heleni ndzi xava yin'wana hi ntsengo wa le henhla.

Xitori lexi ni nga tshama ni xi vona xa ku vulavula hi Xitsonga i Giyani Land of Blood swi ndzi nyikile ntlhontlho naswona ndzi titwe ndzi tsakile emoyeni hikuva a ku ri na xin'we xa xitori eka mavonakule laha a ku ri na xitori lexi ku vulavuriwaka hi Xitsonga.

En'hwetini ndzi xava data kambirhi naswona ndzi xava data ya netiweke ya Cell C laha ndzi kumaka data hi nxavo wa le henhla na yona data ya kona yi va yi ri yi tele.

Xi xitichi lexi ndzi xi tivaka xi le ka SABC 1 ka Soweto News laha va va nyikaka mahungu ya ntiyiso.

Va dyondzisa vana swilo swo huma endleleni laha va nyikaka vana mihleketo yo tirhisa swidzidziharisi naswona laha va nyikaka vana va vanhwanyani leswaku va famba va nga mbalanga.

Ndzi titwa ndzi vavisekile emoyeni hikuva ndzi va ndza ha ti byerile ku endla swo tala hi yona data leyi.

Va ti block-a hikuva va va va nga lavi ku vulavula na vona kumbe ku va ku ri munhu loyi a nga fowuna a nga tivi leswaku i fowunela mani i lava mani.

Data leyi i nghena ka tindhawu to hambanahambana ku fana na ku nghena ka social media yo hambanahambana laha i nga ta kota ku nghenelela ka Google i vona swilo swo i secha swilo swo hambanahambana.

Hikuva ikhonomi a ya ha yimanga kahle naswona swilo swo tala swi sungula ku durha.

Ndzi nga vula leswaku nxavo wa data wa durha naswona vanhu va tirhisa data hi ndlela ya misavu swinene.

Leswi a nga swi tirhisaka i ku nghena ka social media a pfuxela maxaka ya yena.

Leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data hi laha a nga ta kota ku hlaya ti-email ta yena kumbe ku xeweta maxaka hi ku tirhisa WhatsApp kumbe Facebook.

Ina hikuva data yi hatla yi hela naswona Wi-Fi i nga kuma leswaku i ya unlimited.

Ku pfaleriwa ka data i ku va a wu koti ku tirhisa data ya wena yi va yi pfariwile.

Ina, ku na ku hambana.

E-e, a ku na ku hambana hikuva hinkwaswo swi dya data yo fana naswona swi dya data hi ndlela yo ringanela.

I fanekele i langutisa matirhelo ya data naswona ku i langutisa na leswaku data leyi i yi xavaka yi nga kota ku ku fikisa nkarhi lowu wena i lavaka wo ka wona xana.

E-e, ndzi vona swi nga ri kahle hikuva data yi nga hela wa ha endla swilo swa nkoka.

Malume a nga ya evhengeleni la a ya fika a va hlamusela leswaku i tirhisa netiweke wa njhani leswaku va ta kota ku n'wi xavisela data.

Nkoka wa kona i ku va i kota ku endla xin'wana na xin'wana eka riqingho ra wena naswona i kota ku nghena hinkwako kumbe ku endla leswi i swi lavaka hi riqingho ra wena.

Pulani ya data yo yo xaveka i Cell C kumbe Telkom.

In, a swi kona.

I nga kuma leswaku netiweke leyi i yi tirhisaka yi ta yi dya data hi ku hatlisa.

In, a swa fana.

Ina, swa koteka leswaku i nga yi tirhisa.

Ina, VAT yi katsiwile.

Ndzi nga endla leswaku ndzi xava data ka netiweke leyi yi yi nga hatliseli yi heta data.

Leswaku va top up-a ka tiko rin'wana va nga famba va ya laha ku xavisiwaka kona va kota ku va byela vuxokoxoko bya leswaku va nga top up-a njhani data ra vona.

Ti nga siveriwa hikuva va lawula maxavelo ya data eka vana va vona.

Ku tirhisiwa USSD.

Ina, va nga engetela.

Leswaku muxavi a ta kota ku xava yin'wana data.

Endzhaku ka loko yi herile i fanekele i xava yin'wana hikuva leyi a wu yi tirhisa yi herile swi nge he koteki leswaku i nghena ka swilo leswi a wu ri leswi a wu nghena a wu ri ku ngheneni ka swona loko data yi nga

Ndzi nga endla leswaku ndzi yimanyana hi matirhiselo ya mina ya data.

E-e, swi nge koteki leswaku yi nga vuyiseriwa kumbe ku tlheriseriwa mali.

E-e, a swi khumbi.

Ndzi fanekele ku xava yin'wana leswaku ndzi ta kota ku ya mahlweni hi leswi a ndzi ri ku swi endleni.

Ina, ndza pfumela hikuva ka lembe leri hi nga le ka rona thekinoloji yi tinyikile matimba naswona vanhu va hava mintirho hi mhaka ya thekinoloji hi ku ti nyika matimba ka yona.

Swi ta va byela leswaku kwala vhikini ku nga va na mpfula naswona hi fanekele ku ti hlayisa laha hi tivaka leswaku ku na khombo hi fanekele ku ya lunghisa leswaku hi nga ti kumi hi kha hi rila xa mundzuku xa kona loko mpfula se yi onhile yi siya hi kha hi rila.